Umculo kamasikandi bekuwumculo obukade ubukelwa phansi phambilini. Kodwa ngenxa yokunyuka kwezinga lomculo kamasikandi, manje uyakwazi umculo kamasikandi uwahlanganise nomculo wesimanje. Siyawubona ezinkundleni zokuxhumana. Iwona mculo oyindabuko yethu, ngoba utshengisa ubuthina nokuthi sivelaphi, siyisizwe.

Kubalulekile ukuthi ezikoleni kube khona abantu abaqeqeshelwe usizo lokuqala, ikakhulukazi uma kunabantwana abaningi esikoleni. Ziyenzeka izimo lapho umntwana athuke aphelelwa amandla, kuye kudingeke usizo lokuqala. Kumele abantu abaqeqeshiwe ngosizo lokuqala kube yibo abahamba phambili ukuthi bakwazi ukusisiza umntwana osuke evelelwe ilesi simo. Kubalulekile ukuthi zonke izikole zibe naye umuntu ozohambisa usizo lokuqala kubantwana.

Umakhelwane wami uSibanye, njengoba eqala ibhizinisi lemidlalo yedividiyo, kubalulekile ukuthi abe nendawo enkulu ezokwazi ukumumatha umthamo owenele, ukuze bonke abantu abafuna ukuzobukela idiviyo bakwazi ukuthi bathole indawo elungele ukuthi bangahlala. Inkulu inzuzo azoyithola. Kodwa kuzomele athenge izinto eziningi, idividiyo enkulu, indawo yokuhlala, nendawo ephephile kuwo wonke umuntu.

Kubalulekile ukuhlanganyela kwemidlalo yezikole, ikakhulukazi ngoba kukhipha amakhono abantwana abahlukahlukene, nezikole eziningi ezisuke ezihlanganyele ziyakwazi ukuthi qhudelana. Mese abantwana beveza amakhono abo abanawo, okungabasiza abantwana ukuthi ngelinye ilanga bagcine bephumelele ezindaweni eziphezulu, ngenxa yamakhono asuke evele la kuhlanganyelwa khona ezikoleni. Kubalulekile kakhulu ukuthi abantwana bavunyelwe ukuthi badlale zonke izinhlobo zemidlalo. Ukuze umntwana sikwazi ukubona ikhono lakhe esemncane ukuthi ikuphi lana engakwazi ukuthi angene khona, nanokuthi iliphi ikhono elingakwazi ukuthi limusize, limufinyelelise phambili.

Kule sikhathi samanje, kubalulekile ukuthi sizivocavoce, ikakhulukazi kungenxa yezifo eziningi. Kodwa mesizivocavoca, siyakwazi ukuthi singazitholi lezo zifo. Osomathuba basebenzisa lelo thuba-ke kuma-inthanethi. Bafaka amavidiyo okuzivocavoca ukuze sikwazi nathi ukuzivocavoca sisemakhaya. Akudingi ukuthi size sihambe ezindaweni ezivocavocayo. Siyakwazi ukuthi singakwenza sisemakhaya.

Indlamu kwakuwumdlalo owawudlalwa emakhaya, ikakhulukazi uma imindeni ihlangene. Kodwa ngenxa yokushintsha kwesimo, abantwana sebewudlala kumathelevishini lo mdlalo omkhulu kangaka. Osaziwayo bathola ithuba lokuthi babathathe abantwana, babafake laphana kumathelevishini. Babukwe yizwe lonke. Usuguquke kakhulu ngoba akekho umuntu ongasayithandi indlamu. Wonke umuntu useyayithakaselwe ukuyibuka idlala kumabonakude.

Ukudlala imidlalo yesintu kuhlanganisa bonke abantu abazanayo nabangazani, ngoba kuwulimi olulodwa. Wonke umuntu usuke ethakasela ukuhlanganyela nomunye, kudlalwe imidlalo yesintu. Kuyindlela elungile yokuthi sihlanganise isizwe nesizwe. Ahlukene-ke amasiko abantu, nemidlalo iya ngokwehlukana, ngenxa yokwezizwa ngezizwe esiphila phakathi kwazo. Kodwa umdlalo wesintu uhlezi uhamba phambili ngoba iwona ohlanganisa abantu, uhlanganise nemindeni ehlukahlukene.

Uma ngabe sidlala amagemu, kumele kube khona abaphumelelayo, kumele kube khona abangaphumeleli. Lokho akuchazi ukuthi ophumele namhlanje nakusasa usazophindela. Ungaphumelela namhlanje koda kusasa kuphumelele omunye. Kubalulekile ukuthi wamukele isimo ngaleso sikhathi uma ungabe engaphumelelanga, ngoba kungenzeka kusasa kube wuwe ophumelelayo. Mujabulele ophumelelile ngalelo langa, ngoba nelakho ilanga liyeza lokuphumelela.

Kuyawuqeda umdlandla, uma ubona abantu bephula umthetho mebedlala imidlalo. Awubusanayo intshisekelo yokuthi uqhubeke ufune ukudlala, ngenxa yokuthi abantu abayilandeli imithetho esuke ibekiwe. Kumele ilandelwe imithetho yegemu ukuze wonke umuntu azizwe eyingxenye yalowo mdlalo osuke udlalwa ngaleso sikhathi.